Mo setsong sa rona re apara makgabe, tshega le motlokolo, mme fa dinako di ntse di fetoga re ne ra tswa mo makgabeng ka gonne re ne re bona e kare ga re a ikapega.

Ee moaparo wa setso o tshwanetse wa apariwe ko ditirong tse di tlotlegang. Go bontsha ditso tse di farologaneng.

Wa basadi o montle ke wa khiba, ka gonne o bontsha bosadi jwa motho le go tlotlega ga mosadi.

Ee, gontse jalo.

Tsa setso di bontsha gore o mang, o tswa kae le ngwao ya gago, ebile di ruta bana le setšhaba gore di tlotle ditso tse di farologaneng. Ke dumela gore tsela e batho ba aparang dilo tsa setso ka yone mo nakong ya gampieno, e ruta bana ba batlang gore ba ikitse le go tlhaloganya moaparo wa segologolo.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse a apare mosese o mo telele o fitlhang ko tlase ga mangwele, go fitlha dinama le go tlotla kwa tswang ko teng le ko a nyetsweng ko teng, seo se bontsha fa ona le tlotlo ko bogadi jwa gago.

Gantsi meaparo ya Setswana e dira ka matlalo a diphologolo go bontsha gore, Batswana ba ana eng le gore ba tswa kae. A dirilwe ka matlalo a dinkwe, a ditau, a diphuthi, a ditshwene, a diphologolo tse tsotlhe seo se bontsha gore o ana eng.

Mosadi ke mokgabo wa lelapa, mosadi o dumela fa a tshwanetse a itlotle. Ka jalo moaparo wa basadi o tlotlega thata ka gonne o bontsha gore o tswa kae le gore o ya kae, o itlhompha ka moaparo wa gago go bontsha gore o godile jang, o godisitswe jang le gore o itshwere jang.

Ee diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e ya gampieno.

Go tswa ko ga lowe ditso di ne di ruta basadi go apara sentle le gore mosadi a ikgantshe ka moaparo wa gage. Di ruta basadi gore ba rotloetse basetsanyana gore ba apare jang, ebile diaparo tsa setso di boloka ngwaobošwa ka gonne batho ba gopola ko ba tswang ko teng.

Nnyaa fashion-e ya gampieno ga e rotloetse go lekalekana ga basadi le banna, fela e latlha basadi ka gonne ba feleletsa ba lebala tsela e ba tshwanetseng ba apare ka yone le go itshwara ka yone. Ga ke dumalane le gore metlheng ya gompieno basadi ba tshwanetse ba apare jaaka banna le fa go na le tekatekano magareng ga basadi le banna, motho mongwe le mongwe mosadi kgotsa monna o tshwanetse o a itse gore o apara jang go tlotla mmele wa gagwe.

Diphetogo tsa hisetori, ga e se tsone tse di tlhotlheleditseng gore basadi ba feleletse ba fetotse meaparo go ya bone. Meaparo ya jaanong e dirile gore basadi ba lebale ngwaobošwa, ba lebale kwa ba tswang ko teng le gore ke bo mang.

Batlhami ba segompieno ba leka go busetsa ngwaobošwa, ka go tsenya dilo tsa setso mo fashion-eng, gore batho ba kgone go apara dilo tsa setso ka mokgwa o mošwa mme o na le seriti.

Khiba, seshweshwe, tuku le mogagolwane, tjale.

Mokgwa o diaparo tsa basadi di dirilweng ka ona, ke tsone tse di bontshang gore mosadi ke mang le gore go lebeletsweng mo mosading ka gonne, di farologane go ya ka mediro ya tsone. Di bontsha bontle jwa bosadi le gore mosadi o tshwanetse a lebege bontle jang, mme a sa lebale ditiro tsa gage le botho jwa gage.